Merogo e jaaka sepinatšhe, khabetšhe, beetrooti, digwete ke merogo e e botlhokwa mo mmeleng ya rona e re tshwanelang gore nako le nako re kgone go e e ja gore mmele wa rona e agege ka tsela e e siameng ka nako tsotlhe, le yone merogo e sa tlwaelegang jaaka bo maphutsi, dinawa, dinawa tse di tswang mo tse di botala jwa tlhaga re ithute nako le nako gore re nne re beola kgapetsakgapetsa mo go one.

Fa o jala tamati o tshwanelwa ke gore o tlhophe lefelo le le phepha le le nang le dikotla ko tlase gore seed ele fa o e tsenya mo mmung o o na le dikotla gore o tsenye seed o mo teng mme o tlhophe lefelo le le na le letsatsi e fela fa o tla go ntsha ditamati tseo o tshwanela ke gore ha o di ntsha o di twist-e gore o kgone go ntsha ditamati tseo o fitlhe o di tsenye mo teng ga gore di nne le support-o di kgone go emelela di sa nna mo fatshe, nako le nako o di bofelele gore di kgone go gola sentle ka nako tsotlhe.

Rooibos-e e jalwa fela ka nako e le ya ka kgwedi ya tlhakole ya go ya mme fela e diriwa ka nako ele ya mariga. Rooibos-e e tshwana le, fa e gola e tshwana le setlhare se nna yellow ka mmala dikgwedi di le some robedi go tla batho ba tlo go kgaola ditlhare tseo gore ba kgone go dira tee e tshwanang le rooibos-e gore batho ba kgone go tla go e reka ka nako tsotlhe.

Rooibos ke tee e botlhokwa mo matshelong a batho ba le bantsi ka gore e kgona go thusa motho ka ditsela tse di farologaneng, tse di tshwanang le jaaka bo ha o phela ka bolwetsi jwa sukiri bo thusa le gore sukiri e nne mo seemong se se siameng ka nako tsotlhe ha o e nwa ka tsela e e siameng o sa tlatse sukiri, gape e thusa ka tsela e ya gore o sa nna le mafura a mantsi mo mmeleng ka malwetse a tshwana le bo asthma ya thusa yone tee e ya rooibos, mme e botlhokwa thata mo maphelong a batho ba le bantsi e ka fokotsa malwetse a a farologaneng.

Balemi ba rooibos-e ba nna le dikgwetlho tse dintsi jaaka go fetoga ga loapi ka gonne ga ba kgone go jala ka nako e le go le letsatsi thata ba nna le dikgwetlho thata mme tharabololo ya teng ke gore tshwanetse ba emele o nne metsi gore ba kgone go jala di rooibos gape e nngwe ke gore go sa nne le metsi ha lefatshe le le thata ga ba sa kgone go kry-a metsi go tswa ko tlase gore ba ka go ne go nosetsa dijalo tse tsa rooibos gore di feleletsa di thipoga e se e nne nako ya teng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui tse ba kopanang le tsona ba jala maungo ke gore nako nngwe ba fitlhela mmu o se na dikotla tse dintsi le gore le fa mobu o setse o le o omeletse ba sa kgone go ka tsenya dikutu tsa go jala maungo, le fa ba sa kgone go fitlhelela metsi a mantsi pula e sa ne ba nna le mathata a go sa kgone go ka tsenya dikutu tsa teng mo metsing a for diura kgotsa ura tse pedi.

Dilo tse di dirisiwang thata fa ba dira maungo kgotsa ba dira jeme ke gore ba dirisa maungo a jaaka perekise go dira jeme le maungo a mangwe a kgona go dira dilo tse di tshwanang le jaaka bo salad-e, friut salad-e gore ba di tsenya mo teng ga can-friut-e kgotsa ba di tsenya mo dithining thata fa ba dira jeme gore e nne mo seemong se siameng ka nako e siameng gore motho a kgone go e dirisa ka nako e telele.